Ngangiyodlala ibhola lezinyawo sambile nesinye sambile njengesikole siyodla kwesinye isikole. Safike ngathola ithuba nami lokuthi ngidlale kwakungeve kumnandi njengentombazane nje ngazizwa ngijabulile, ngiy'tshela ukuthi ngelinye ilanga ngiyoke ngithole ithuba lokuthi ngibonakale ngiy'bonakalise ikhono lami. Kodwa-ke impilo sonke siyazi ukuthi ngesinye isikhathi ayiyi ngendlela ofisa iye ngakhona. Lezi zinto azenzeki ngendlela osuke ufisa ngakhona kodwa kwakumnandi ngoba sawina lapha. Sawina imali, sawina indebe, saphinde sadlulela esigabeni esilandelayo. Kwakumnandi ukubona nje ngiveza ikhono lami, ngiveza ukujabula, ngidlala ngokuzithemba ya.

Ngomcabango, ukuzivocavoca kusizi ingqondo ekuthanini ithole ukuphumula ingagqilazeki kakhulu ngoba usuke unomndlandla. Ngesikhathi umndlandla uwubhekise ekuthenini uzivocavoce ingaleskhathi nengqondo ithola ukuphumula isuse zonke izinto ebezigcwele kuyona. Isuse ukucindezeleka, isuse nokukhungatheka obekugcwele engqondweni ibuyelwe yithemba njengomuntu uzizwe uy'thembe ukuthi ungenzi izinto zenzeke.

Cha, akudingi ukuthi kuze kube izinto ezibizayo, oma nje bezokwazi ukuthi bathole izinto zokuthi zibasize. Akubalulekile ukuthi kuze kube into ebizayo imali enkulu, uma nje uzokwazi ukuthi kusebenzeke ngaloko abakutholayo, akuphoqi ukuthi kuze kube into ebizayo. Yileli gama elithi ezibizayo engingahambisani nalo. Akufanele ukuthi into izibize iy'nkulungwane ukuze ik'size nebizi imali encane uma nje izokwenza umsebenzi ofanayo. Ngoba vele ek'gcineni into ebizayo nento ebiza imali encane yenza umsebenzi ofanayo kuphela ukuthi ebiza imali encane kwesinye isikhathi ayihlali isikhathi eside iyona into elimazayo kodwa akuphoqi ukuthi ukuzu sizakale udinga ukuthi uze uthenge into ebizayo.